Umraro kungaba ukobana imali yokwakha iimbhedlela ingayayaneli.

Umraro lo ungararululwa ngokuthi kubenamapholisa iimveni zamapholisa ezikhamba neenkoloyi lezi eziya eendlini zabantu eziphekelela abomakhambangendlwana eendaweni lapho kungafinyeleli isizo khona.

Lokhu kukhombisa bonyana amalunga wepalamende ayazi bonyana iimbhedlela zikarhulumende azinamitjhoga ngokwaneleko nofana azikho ebujameni ubungcono. Kungakho-ke baya kezizijameleko namkha zangaphetjheya ngombana bayazi ukobana zona zisebujameni ongcono lokhu kukhombisa bonyana bayazi ukobana kufanele kwenziweni ukobana kurarululwe umraro loyo kodwana abenzi.

Isisombululo kilokhu kungaba kukobana amapholisa aphekelele ama-ambulance lapho abizwa khona ukwenzelela bona bahlolisiswe bona kuyindawo enjani nofana babizelwe into ekhona.

Iye, lokhu kungayiphungula imijeje emide emitholapilo ngombana woke umuntu uzokuya ngelanga ekufanele ayengalo nofana isikhathi ekufanele ayengaso.

Kufanele kusolwe abantu abasebenza emtholapilo ngombana kufanele baqale ukobana ngibaphi abantu abagula khulu ekufanele batjhejwe msinyazana.

Eembhedlela zikarhulumende zokuthola bona abantu bajame umjeje omude akukhethi bonyana babantu abagula khulu nofana abantu abangakwazi ukulinda. Eembhedlela zikarhulumende akunamitjhoga ngokwaneleko begodu abantu abodorhodere basebenza kabuthaka lokho kwenziwa ukobana abekho ngokwaneleko.

Iimbhedlela ezizijameleko ziimbhedlela lezi ezibhadelwako begodu iimbhedlela lapho ungekhe ujame khona isikhathi eside zinabodorhodera namanesi ngokwaneleko begodu zinemitjhoga ngokwaneleko nakho koke okusesibhedlela kusezingeni eliphezulu ukudlula iimbhedlela zikarhulumende.

Nakungethulwa umthetho wokuthi isiguli nasifika esibhedlela abasebenzi bakhona nabasola ngathi siloyiwe babenelungelo lokuzijikisa basithumele enyangeni. Singaba singenza izinto zibelula njengokuthi abantu bathole irhelebho elifaneleko nelizopholisa begodu amanesi nofana abodorhodera bangamotjhi isikhathi bathi barhelebha isiguli. Kanti basenza sibesebujameni obumbi khulu ngombana basinikela imitjhoga engakafaneli begodu lokhu kungenza bona esibhedlela kungabinemijeje eminengi ngombana abantu ukugula kwabo akufani.

Unobangela wokobana iinkoloyi zabacimimlilo zingajami emarobodweni zidlule ngebelo kukobana la endaweni lapho kutjha khona ukutjha kuyaphambili akujami lokha iinkoloyi nazijamako emarobodweni. Umonakalo ungabamkhulu begodu kungenza kobana zifike ngemva kwesikhathi umonakalo sewenzekile begodu nabantu kutholakale nokuthi abantu bayatjha nofana batjhile.

Abacimamililo abasebenzi endaweni lapho kutjha khona kwaphela kodwana bayaya eendaweni lapho kwenzeka khona iingozi. Iingozi zenzeka phezu kiwo woke amalanga weveke bayaya nalapho bayokusiza. Njengokuthi nangabe kunomuntu ovaleleke ngekoloyini ezibandakanye engozini bayakwazi ukumkhipha.

Ijinifomu yabocimamlilo isiphawu sokobana babantu abasebenza ngani. Okhunye iqakatheke ngokuthi lokha nakutjhako nabangena endaweni lapho etjhako iyabavikela ukobana bangatjhi.

Umlilo woke uthoma kancani ngokuya kwami iye uvumelekile kukuthi ubize abacimimlilo bazokubhula umlilo nanyana umncani ngombana kungenzeka kobana mlilo omncani kodwana ubhalelwe kukulawula bese ubemkhulu ukwenzelela ukobana uphephe kungabiza abacimamlilo bazowubhula.

bafundisiwe ukobana bafumane isisusa somlilo nanyana bafike ngemva kwesikhathi endaweni yesehlakalo kumsebenzi wabo abafundiswe wona.

Iye, kungatjha iinkhotha zilumathe ngebanga lokuthi abantu bathi bathintele igwayi magega nendlela nabatjhayelako umlilo uthoma kancani awuthomi ngokuthi utlhwebhe.

Bona izindlu ezinye zingatjhi lokha nakutjha yinye eendaweni lapho izindlu zeminyene khulu kukobana indlu etjhako umlilo wakhona ubhujelwe msinyazana.

Efledzini lapho kuneendawo esitlhorini bese iphayiphu alikghoni ukufika kusuke kunezinto abazifakako ezicima umlilo zisebenzisa amanzi we-fledzi leyo.

Igadango lokuthoma lokuqinisekisa bona ikoloyi yakho iphephile ekulumatheni umlilo kukobana uyivule koke. utjheje bona ayikalumathi umlilo.

Kukobana abantu bomphakathi nofana abaseduze nendlu ebhodwe malanga bacime umlilo basebenzise amathunga bayokukha amanzi.

Lokuthoma eningabanikela lona kukobana nibaphe amanzi amakhaza kobana bazokwazi ukuzithela ngawo nangabe batjhile.

Uvumelekile kodwana kufanele uphephe nawucima umlilo ukwenzelela bona nawe ungatjhi.

Ngingamkhalima ukobana angakwenzi lokho ngombana ukudosa igezi ngokungemthetho akukalungi kungenzeka ukobana kubenesehlakalo lapho kutjha khona. Unobangela kukobana uhlanganise intambo abacimimlilo nasele bafakile nababona ukobana isisusa somlilo kukobana uhlanganise intambo ngokungemthetho bazomsiza kodwana kungenza kobana athweswe icala.

Unobangela wokobana umlilo wegezi ungacinywa ngamanzi kukobana igezi yenziwa ngamanzi. Nawusebenzisa amanzi ukucima loyo mlilo kwenza kobana ubebukhali khulu.

Kufanele uqinisekise ukubonyana i-enjini yakho ayitjhisi khulu. Okhunye okufanele ukwenze kukobana uqinisekise bona ikoloyi yakho ayivuzi.

Kufanele aqinisekise bonyana ngebhesini yakhe kunento kubanento ebizwa ngokuthi yi-fire extinguisher.

Umphakathi ungafundisa abentwana ngobungozi bokudlala ngomlilo babakhombise ukobana umlilo nawutjhako utjha ubenjani begodu nokuthi umlilo uyingozi kangangani.